Nna goa ka nna phenšhene ya puso e nnyane thata for batsofe, mo ikonimi ya go tlhokega madi a le mantsi and-e dilo kwa tropong di a tura. Ke akanya gore batlhokomedi ba tlhoka madi a mangwe gotswa ko pusong go thusa go tlhokomela batho ba tsofetseng. Batho ba ba tsofetseng ba kula thata ebile ba kula ka ntho engwe le engwe e nnyane fela. Ke akanya gore puso e ka ba naya madi amangwe go thusa go netefatsa gore batho ba rona ba tsofetseng, ba phela maphelo a monate ebile ba kgona goya ditleniking ga go tlhokagala.

Se lefapha e ka se dirang go netefatsa pabalesego ya batho botlhe mo di puleng ke gore, ga ba itse gore pula e matla e yetla, yetse ka thata gore e romele melaetsa mo di founung le mo di TV gore batho ba itse gore go tla eng. Ebile ba romele di ambulance di phele di eme ka tshwanelo mo di plek-eng tse ratwang ke pula. Ebile ntho engwe gape ke gore gona le di plek-e tse tshwanang le di shelter, tsa gore kgonagala ntlo ya go e tsamaye le pula, e be le kgona go mathela mo go tsona ebe le kgona go itsi go dijo ebile la futhulamala until go fete.

Ditimamollo di tshwere ka thata ebile ga gona se se ntsi se re ka se etsang ka gore ntwa e ya mollo e itsiwe ke bone, ka gore ba tlhaga sekolong ebile ba ithutile for mello e. Mare as lefapha se re ka ba thusang ka sone ke go sa simolole mollo, ebile se re kgona go ba thusa ka sone ke gore re phele re na le metsi a emeng ka tshwanelo go ba thusa go tima mello. Ebile ke nagana gore puso tshwanetse a kenye madi mo thutong tsa bona go ba thusa, ebile a ba rekele dikoloi tse dinšha le tse ka ba thusang ka tshwanelo go lwantsha mello e tlang.

Fa motho a na le kgathelelo ya madi e kwa godimo ga tshwana go ja mafura a le mantsi ebile ga tshwana go ja dijo tse tletseng letswai le di spice. O tshwanetse go ja dijo tse tletseng dikotla ebile o tshwanetse go ja dijo tse senang le tswai le di spice. Ga tshwanela go ja dijo tse di tletseng mafura, tshwanetse a je di-groente di le dintse ebile stress sa ge se nna fa tlase.

Thekenoloji e ka thusa thata, mo go tleng mo banneng le malwetse a bone. Banna ga ba rate go ya ditleniking or disepetlele mara ba na le difounu ba botlhe, ke nagana gore re ka set-a di-remider mo difounung tsa bona tse ba gopotsang gore ba ye ditleniking le dispetlele, go lo check-a malwetse a tshwanang le di-HIV, le di-prostate cancer ebile le di-high blood pressure. Ntho engwe gape ba ka kenya di-watch mo matsogong a bone, tse di monitarang di-stress level tsa bone, gore ba kgone go check-a di-heart rate tsa bone ebile le blood pressure ya bone ka nako tsotlhe.

TB e bakwa ke bacterium le micro bacterium Tuberculosis, ebile TB e tsamaya mo moyeng, e tsamaya ka moya ga o i-one a ka edimola kapa a gotlhola, kapa a bua a sa ithibi. Di-symptoms tse bontsahang gore wena le wena so o tshwere ke TB ke go kgotlhola, botlhoko mo mafatlheng, go gotlhola madi, go lapa ebile ha mafura a gago a mmele a simolola a fela ebile le fever. TB ha se mafelo a lefatshe ebile ke bolwetse bo o kgonang go thusiwa ka di-anti .